Ee, ke a di bapala di-game founung ya ka and-e ke a di rata haholo, hobane ho na le tse etsang hore menahano ya rona e nahane, ebe o ba productive.

Nka se sebedisa hore re kene dipapading tse ding tse ngata hore re kgone ho ba na le masente. Re kgone ho iketsetsa tjheletenyana e be re ruta le bana. Re etsa di-team tsa rona, ebe re batla di-sponsor. Ho sponsor-a bana bao hore ba tlohe diterateng, ba sebedise le menahano ya bona ka tsela e nepahetseng.

Le ha mohope wa Afrika Borwa selemo sa twenty ten o fetile, borakgwebo ba rona ba ntse ba sa hola, di-business tsa rona di ntse di sa hola. Batjha ba ntse ba sa sebetse ka bongata. Ke bona ho sena phethoho. Tax ya rona ya Afrika Borwa e ntse e phahame haholo. Le economy ya rona yana e ntse e le mpe haholo. Dintho di ya tura, dijo di ya tura, diaparo di ya tura.

A matle haholo. Re matsohong a matle haholo bakwetlisi ba tswang mose ba tla tla ka dikopanong bo botjha bo botle bo tlo tswelang molemo. Dikelello tse ntjha le mehope e metjha ya menahano e ka sebetsa haholo ho atisa setjhaba sa .

Nka ba eletsa hore ka mehla ba tsoha hoseng ba lo kwetlisa mebele ya bona ebile ba je dijo tse re thehileng hore mebele ya bona e dule e le hantle e le fresh-e ba le flexi le ho nka di-run-e hoseng le mantsiboya ho ho relax-a di-muscle tsa bona tsa mmele .

Ke hobane di-DJ tsa makweisheneng ha di tsebe ho iadvertisa ka botlalo ebile ha di tswe ho ya dipolekeng tse ding ho ya batla menyetla e meng.

E ka senya motho kelello ka hore motho o tla be a sa batle ho tswa ka tlung a lo batla mosebetsi kapa a lo sebedisa matsoho a hae ho iketsetsa tjhelete. Motho o tla be a dutse moo, ho tla feta dihora ho se na niks e mo tswelang molemo ae entsweng for letsatsi.

Re ka kopa motswadi a le mong wa ngwana a se kenang sekolo, moo a ntshe ranta kapa two ranta hore re kgone ho rekela bana dibolo hore ha sekolo se tswa. Bana ba bapale ka dibolo tsena, ba se ke ba ya ba lo etsa dintho tse leng hore ha di ya loka, di tlo ebile di tlo kenya maphelo a rona dikotsing.

Motho a jwalo o na le bokgoni ba ho nahana ka botlalo ebile o na le bokgoni ba hore a ka bapala papadi eo ya boto. Ha se batho kaofela be eleng hore ba na le bona bokgoni boo. And-e ke bokgoni bo makatsang haholo ebile bo monate.

Bophelo ba ho ba poet-e bo ka o etsetsa tjhelete e ntle haholo. E leng hore o ka kgona ho iphedisa, hobane o tla be o tsamaya dipleke tse fapaneng ebile o rent-a ditjhelete tse fapaneng. Di ka o phedisa haholo moo eleng hore hosane o ka tsoha wa ya mose le diplekeng tse ding tse ntle le Afrika Borwa.

Papadi e ke e ratang haholo, e pelo ya ka e e ratang ebile e ke utlwang ke enjoy-a. Motsotsong wa hona jwale, ke na le bolo. Ntho e ileng ya nsusumeletsa hore ke qeteletse ke bapala bolo ya matsoho. Ke hore mmele wa hao o ba active ebile e ka ho ruta dipoleke tse ebile e refresh-a monahano.

E ka etsa hore e hole ka tsela ya hore batho ba bapalang ditebele re ba broadcast di-TV tsa rona, re ba zamele di- sports, hore le bona ba tsebahale.